Uya nga ha kuvhonele kwanga nṋe ndi vhona uri maitele ane anga itiwa u thivhela u vhaisa mavu nga murahu ha musi hono kaṋiwa, ndi uri vhathu vha no kho lima kana vhalimi vha songo shumisa mitshini ine ya kho lemela yo u lima kha mavu oṋukalaho, ngori u shumisa mitshini yo u lima yo u lemela kha mavu oṋukalaha zwina masiandaitwa asi avhuḓi kha mavu, zwi sala zwi tshi kho vhaisa mavu. Maṅwe maitele ane ha tei u itiwa uitela uri mavu asi vhaisale musi hono kaṋiwa vhalimi avha tei u dzula vha tshi khou lima kana vha tshi khou medza tshaka nthihi ya zwimela, ṋaṅwaha vha tea u ṱavha zwiṅwe mbamakwani vha ṱavha zwiṅwe, muṅwe ṅwaha vha ṱavha zwiṅwe ngauri u dzula u tshi kho ṱavha tshaka nthihi kha mavu mathihi zwi sia zwi tshi khou vha na masiandaitwa asi avhuḓi kha mavu, mavu amboḓi sala atshi kho vhaisala avha nga nḓila isi yone mavu a sala asi tsha bvisa zwimela zwire na pfhushi.

Zwithu zwine nda vhona uri zwi tea u dzhielwa nzhele musi hu tshi khou kaṋiwa mitshelo, vhathu vhane vha khou kaṋa mitshelo vha tea u tshekulusa uri iyo mitshelo yo vhibva na i ngoho, ngauri arali vha kaṋa mitshelo i saathu u swika u vhibva heiḽa mitshelo iḓo sala itshi khou rengiselwa vhathu, vhathu vha sala vha tshi khou ḽa mitshelo i songo vhibvaho. Zwiṅwe futhi zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi hu tshi khou kaṋiwa mitshelo, vhathu vhane vha kho tea u kaṋa matshelo vha to tshekulusa hafhu uri kha iyo mitshelo ine vha khou i kaṋa ahuna muṅwe wo siṋaho na, ngauri arali mitshelo yo siṋaho yavha i tshi kho kaṋiwa yavha i kho vheiwa na ine i songo siṋa, heiḽa i songo siṋa iḓo sala itshi khou siṋisiwa nga heiḽa yo siṋaho. Zwino nṋe ndi vhona uri vhathu vhane kho kaṋa mitshelo vha teyo u dzhielwa nzhele u tshekulusa hafhu uri mitshelo iyi yo siṋaho na, kana aingo siṋa yo siṋaho iswe kule i songo siaho isiwe huṅwe.

Ndima ya rooibos ina vhundeme vhuhulu kha ikonomi ya Afurika Tshipembe, ngauri uya kha shango ḽoṱhe nga vhuphara ahuna fhethu hune heinoni tie ya rooibos isa ḓivhiwe, lune heinoni ndimo ya rooibos inga sala itshi kho ita uri ikonomi ya Afurika Tshipembe i gonye, ngauri hu ḓovha hu kho rengiseliwa vhathu vhanzhi vhathu vho yaho ngau fhambana heinoni rooibos, huḓo sala hu tshi khou vha na uri Afrika Tshipembe i sala i tshi kho wana tshelede ikonomi ya Afurika ya gonya nga nṱhani ha ndima ya rooibos. Zwiṅwe zwithu zwine yavha na vhundeme hayo haho ndi ya uri inga kona u ḓisela mishumo kha vhathu vha sina mishumo, ngauri arali hu ndimo ya rooibos huḓo ṱoḓea vhathu vhane vha ḓo ṱavha huḓo ṱoḓea vhathu vhane vha ḓo kaṋa, zwino hu ḓovha nau ḓisedzelwa mishumo kha vhathu vha sina mishumo kha vhabebi vha sina mishumo kana kha vhaswa vha sina mishumo.

Vhundeme ha sunflower ndi ya uri ia kona u bveledza oiḽi, oiḽi ine ahuna muḓi na muthihi une ai toḓi ngauri arali hu kho bikiwa zwithu zwiḽiwa zwo fhambananaho vhathu vha toi shumisa heinoni oiḽi zwino vhundeme ha oiḽi ndi ha nṱha kana ndi ha maanḓa .

Nṋe zwine nda ngavha ndi tshi nga ita nda ḓoya phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha muṋe wa bulasi, nda ḓiṱungufhadza nda muvhudza vhuimo hanga uri nṋe ndo ima hafhanoni ndi muhulwane wa muhasho wa zwa vhulimi, zwino nda amba uri ndi ngani oita uri vhashumi vhawe vha ṱanganyise mitshelo yo wela fhasi na mitshelo yavhuḓi, nda ṱoḓa upfha muhumbulo wawe ndi tshi fhedza hafhu nda muṱalutshedza vhundeme hau sa ṱanganyisa heyi mitshelo. Ngauri vhathu vhane vha ḓovha vha kho renga heyo mitshelo mitakalo yavho ndi ya ndeme lune sa muṋe wa bulasi hu tea uvha hu vhuḓifhinduleli hawe ha uri a ṋee vhathu vhane vha kho ḓo renga heyo mitshelo mitshelo yavhuḓi mitshelo i songo siṋaho, na ngauri hei mitshelo i tshi kho ṱanganyisiwa unga wana uri huna muṅwe mitshelo wa tsini wewa wela fhasi, utshi kho ṱanganyisiwa na muṅwe wavhuḓi ya ita uri heiḽa yavhuḓi nayo i siṋe zwine zwa ḓo sala zwi kho vhea vhathu vhane vha ḓo renga heyi mitshelo mitakalo yavho i khomboni.

U lima zwimedzwa zwo yaho ngau fhambana zwina masiandaitwa avhuḓi kha mavu, zwi sia mavu ana mutakalo mavu haya a sala atshi khou kona u bvisa mitshelo kana asi a kho kona u bvisa miroho ire na pfhushi, ngauri arali muthu atshi kho dzula atshi kho lima tshaka nthihi ya tshimedzwa kha mavu zwi sia zwi tshi kho ita uri haḽa mavu a sala atshi tshena pfhushi, zwi mboḓi ita uri mavu haḽani asi tsha kona u bvisa zwithu zwire na pfhushi. Zwino musi muthu atshi khou ṱavha zwi zwimedzwa zwo fhambananaho uya ngau sielisana asa khou awedza mavu, zwi ita zwori mavu haaḽani a ḓaleliwe nga pfhushi zwiita uri mavu haaḽani a ḓaleliwe nga mutakalo a ḓowele u bvisa zwiḽiwa kana mitshelo ire na mutakalo.

Dzi gireini na mikapu zwi dzhiwa zwi zwa ndeme vhukuma, ngauri kha shango ḽoṱhe uya nga vhuphara muṱa muṅwe na muṅwe u ṱoḓa u ṱoḓa uḓi wana utshi khou ḽa hedzo tshaka dza zwiḽiwa, arali hu mikapu vhathu vha takalela uḽa mikapu yeyo musi vha tshi kho bva u eḓela nga matsheloni, zwine zwa sia zwi tshi kho ita uri zwi sia zwina ndeme khulwane ngori ndi ṱhoḓea ya muthu muṅwe na muṅwe, honeha hedzo dzi gireini na mikapu dzina vhu dzia kona u ḓisedza uri ikonomi ya shango ḽashu i aluwe. Ngauri iḓo rengisela vhathu vha fanaho vha renga ya dovha hafhu ya kona u bvisedzela tshikhala tsha uri vhathu vha sina mishumo vha wane mishumo, ngori huḓo ṱoḓea vhathu vho kaṋa idzo dzi gireini ha ṱoḓea vhathu vho ita iyo mikapu, zwine zwa ḓovha zwi kho ita uri zwi kho bveledza mishumo kha vhathu vha sina mishumo.

Miṅwe mitshelo ine nṋe nda i takalela ndi miomva, muomva ndi yau takalela ngauri uya ḓifha u dovha hafhu wau thusa kha tsukanyo arali u na nḓala kana husina zwiḽiwa zwine wa nga zwi ḽa nga tshetsho tshifhinga unga ḽa muomva, muomva uya sia utshi kho ita uri uvhe wo fura zwiṅwe hafhu zwine nda takala nga muomva ndi ngauri muomva wo ḓaleliwa nga pottasium. Muṅwe mutshelo une nṋe nda u takalela ndi swiri, swiri nṋe ndi aḽi takalela ngauri ḽia ḓifha swiri ḽo ḓalelwa nga vithamini c, ndi ngazwo ndi tshi takalela zwiṅwe zwine nda zwi funa nga mutshelo wa swiri ndi wa uri lua ḽiaita uri lukanda lwau lu penyelele lu nakelele na ngauri arali u na ḓora unga kona uḽa swiri swiri ḽinga ita uri usi tshavha na ḓora.

Uya nga ha kuhumbulele kwanga nṋe nda nga dzhia ngeletshedzo yau thoma yau dzhia thanga wa ṱavha yone, ngauri asi kanzhi hu tshivha na zwimela kana mitshelo ine ya ya bveledziwa nga murahu ha musi ho ṱavhiwa davhi, mitshelo minzhi i bva nga murahu ha musi wo to ṱavha thambo kana wo to ṱhavha nga thanga, zwino nṋe ngeletshedzo ye ndavha ndi tshi ḓoi dzhia ndi ngeletshedzo yau ranga, ngauri mitshelo minzhi kana tshimedzwa tshinnzhi kana zwinzhi zwi tshimedziwa hu tea u shumisiwa thanga kana ha to shumisiwa thambo ya muri wonoyo kana tshimelwa tshenetsho kana mutshelo wowo. Zwino angavha nṋe nda ḓo dzhia ngeletshedzo yau ranga nda to ṱavha thanga nda vhona zwa uri zwi khou aluwa zwi tshi khou itisa hani, ngauri ndi a kholwa uri musi wo to ṱavha nga thanga yazwo zwiḓo aluwa.

Uya nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri ndimo ya maswiri inga mannḓafhadza ikonomi yashu, ngauri i ndima ya maswiri ia kona u bveledza mishumo zwi amba zwa uri vhathu vhane a vha na mishumo vha ḓo kona uvha vha tshi kho shuma ngauri hu tea uvha huna vhathu vhane vha ḓovha vha tshi kho kaṋa maswiri haḽani na vhaṅwe vhane vha ḓovha vha tshi khou ṱavha hayo maswiri, zwine zwa amba zwa uri hu ḓovha nau bveledziwa ha mishumo. Zwiṅwe hafhu hanoni maswiri kana ndimo ya maswiri inga mannḓafhadza ikonomi yashu, nga murahu ha musi maswiri atshi khou rengisiwa uya nga shango loṱhe nga vhuphara ahuna fhethu hune ahu nyangiwi hoyu mitshelo, zwine zwa amba uri heya maswiri ringa kona ua rengisela fhethu ho fhambananaho na mashango ḓavha, lune zwa ḓo sala zwi tshi kho ita mini zwi tshi khou mannḓafhadza ikonomi yashu.

Uya nga ha kuvhonele kwanga athi vhoni zwa uri vho ramabindu vhaṱuku vha ndimo ya nḓirivhe vhavha vha khou vhuyeliwa, ngauri hedzo dzi nḓirivhe dzine vha vha vha kho dzi lima kana dzine vha vha vha kho dzi kaṋa vha vha vha kho dzi kaṋela vhone vhaṋe, uri vhaḽe kana vha tshi kho kaṋela miṱa yavho ngauralo hedzo dzi nḓirivhe avha dzi rengiseli vhaṅwe vhathu ahuna vhaṅwe vhathu vhane vha ḓoḓa vha renga, avha wani tshelede huvha husina zwine vha khou wana nga murahu nga nnḓani ha utou ṱunḓela miṱa yavho no ṱunḓela vhone vhaṋe. Zwino nṋe ndi vhona uri havho vho rabulasi vhaṱuku vha vha vha si kho vhuyelwa nga tshithu, kana huvha huna zwithu zwine vha kho vhuyedzwa khazwo ngauri arali nga ḽiṅwe ḓuvha vha soko fhelelwa nga mbeu ya uita edzo nḓirivhe, uḓo wana vha sina tshelede ngauri ahuna tshilede ye vha i wana nga murahu ha musi vha songo ita mini vha songo rengisela muthu, vhatshi kho tou ita nga vhone vhaṋe nṋe ndi vhona uri uri vha vhudziwe vho rabulasi vhaṱuku vha tea u thoma u rengisa.

Maga ane muthu a tea u fanela ua tevhedza nga murahu ha musi atshi kho ṱavha muroho wa muxe, tsho thoma utea u ṱoḓa thanga ya muxe atshi fhedza hafhu a ṱoḓa ku ngade kwawe kana tsimu yawe hune aḓo kona u ṱavha hone muxe wawe, nga murahu uḓo kulumaga heiḽani ngade yawe a limedzelela a bvisekanya dzi tsheṋe dzoṱhe. Atshi fhedza gada yawe yo novha yo kunaho a shashanyana maḓi, ono fhedza u shashanyana maḓi a gwa zwidindi atshi khou gwa not dindi ḽihuluhuhulu, husi ri dindi ḽo tsesaho husi ri dindi ḽihulu a gwa zwidindi nga zwiṱuku nga zwiṱuku a gwa zwidindi ono fhedza a shela thanga ya muxe nga ngomu kha zwidindi hezwiḽani ha fukedza a sheledza.

Vhuponi ha hashu ri a kona u medza phonḓa, hone phonḓa riṋe vhuponi hashu ri dzi meḓa ri dzi medza mathomoni a khalaṅwaha ya tshilimo.

Tsha u thoma tshine tsha fanela u tevhedziwa nga murahu ha musi hu tshi khou ṱavhiwa nḓuhu, u tea u lavhelesa uri iyo khalaṅwaha ndi yone naa ngauri a nga vha nḓuhu a dzi ṱavhiwi nga vhuria honeha nḓuhu dzi ṱavhiwa nga tshilimo. Ri tea u dovha hafhu ra sedzana na uri afho fhethu hune ndi khou ṱavha hone mbe nḓuhu dzanga dzi nga kona u bva dzo takala naa.

Zwine nṋe nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga tsha u thoma ndi nḓuhu, ha tevhela murambo na zwikoli na phonḓa.

Ndo no vhuya nda lingedza u ṱavha maḓabula fhedzi haaḽa maḓabula a si tshile, khaedu yo vha ya uri fhethu he nda vha ndi hone ho vha hu si na maḓi manzhi.

Ee, nṋe ndi vhona vhurotho vhu no itiwa ho ḓala gurowu, vhu na mutakalo wavhuḓi, mivhili yashu i a ṱoḓa guroyi nnzhi nga maanḓa ngauri guroyi i na mutakalo wavhuḓi kha mivhili yashu honeha guroyi yo dovha hafhu ya ḓalelwa nga dzi phurotheini ende mivhili yashu i ya ṱoḓa phurotheini nnzhi, ngauri phurotheini i ya thusa zwinzhi kha kushumele kwa mivhili yashu, i dovha hafhu ya ita uri i maanḓafhadze masole ashu a mivhili.

Mukapu une nṋe nda u takalela nga matsheloni ndi mukapu wa makhaha, hoyo mukapu ndi a u takalela ngauri u na pfhushi wa dovha hafhu wa ḓifha, ndi shumisa mafhi u ita hoyo mukapu.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ḽa mu mukapu wa makhaha, ndi u pfha mukapi wa makhaha wavhuḓi nga mannḓa, u a ḓifha u dovha hafhu wa mukapu une nda u funesa.

Zwine nda ḓivha nga makhaha, ndi ḓivha zwa uri makhaha a tou ṱavhiwa sa mavhele, a diswa tshigayoni, a ya a gayiwa sa maṅwe mavhele kana mugayo ra ḓi bika, ra ita mukapu kana vhuswa.

A thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱavha guroyi nga ngomu tsimuni yanga vhunga vhuponi hune nda dzula khaho hu si fhethu nṋe ha ṱavheswa dzi goroyi, hafhanoni hune nda dzula hone zwithu zwine zwa ṱavhesseiwa zwone nga maanḓa ndi mavhele na zwikoli.

A thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ṱavha goroyi nga ngomu ngadeni yanga kana tsimuni vhunga nga hafhanoni hune nda dzulesa hone vhuponi hashu hu si fhethu hune ha ṱavhesiwa dzi goroyi, v hu ṱavhesiwa mavhele.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ḽa dzi WeetBix hone dzi WeetBix ndi dzi funa nga mbilu yanga yoṱhe na muya, ndi tshi dzi lugisela ndo thoma nga u dudedza mafhi anga o linganelaho, ndi tshi fhedza nda shela nga ngomu tshigoḓelani, nda khophekana i dzi ḽa dzi WeetBix nda ḽa ndi tshi kapula nga lebula.

Mutshelo wa Kiwi ndi mutshelo une nda u ḓivha uri ndi ḓivhela uri mutshelo u sa ḓifhiho zwone, ho uḽa mutshelo u a ḓifha, mutshelo wa hone wo itelela tshipulumbu zwavhuḓi ndi mutshelo une nda nga kona u hwala u tshi ya huṅwe na huṅwe.

Maapuḽa ri a shumisa nga murahu ha musi ri khou ṱoḓa u ita dzi oiḽi dza u ḓodza khofheni kana dza u nakisedzela lukanda, ri a ṱanganyisa ṱanganyisa hanefhaḽa na maapula ra shela, ra dovha hafhu ra shumisa maapula zwezwi ro bika dzi ṋama na mini, ra shelela hanefhaḽa nṱha ri tshi khou nakisedzela zwiḽiwa zwashu.

Ndi tshi tou humbulela dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri, u thoma nga u ṱanzwa maswiri, vha bvisa makanda, vho no fhedza u bvisa makanda vha a pwyeledza haaḽani maswiri a tshe naho makanda a vha a tshi khou bvisa luḓi lwa hone, vha a bvisela na dzithambo ha sala hu si tshe na thambo, ha vha ho tou sala luḓi lwa swiri.

Ndi tshi tou humbulela dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri ho tou, tshi tshi itiwa vhathu vha thoma nga u ṱanzwa maswiri aḽani, vha bvisa makanda, ho no sala makanda fhedzi hu ya pwanyeledza kana vha tsikeledza aḽa maswiri uri hu bve maḓi oṱhe a swiri, o no bva maḓi oṱhe a swiri, vha bvisela thambo nnḓa dzine dza nga vha dzo bva hanefhaḽa ha kona u vha na dzhusi.

Tshanduko ya climate i ya thithisa zwi tshi ḓa kha nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini ḽothe na u kwama u wanala ha zwiḽiwa ngauri arali climate ya sokou tshintsha hanefha tshikhalani, zwi amba zwa uri hu ḓo vha na u shandukisa ha kuwanele kwa zwiḽiwa. Ri khou amba uri arali ḓuvha ḽa sokou thoma u fhisesa zwi amba zwoṱhe zwi zwithu zwo medziwaho, mitshelo yoṱhe i ḓo puta, zwiṅwe zwa oma. Ha u wanala uri hu khou vhona u bveledziwa ha zwiḽiwa zwiṱuku.

Tshinyala ha zwiendedzi nga murahu ha musi kana u khakhisea ha vhuendi nga murahu ha musi ho no vha na mutsho wo kalulaho, zwi sia zwi tshi khou ita zwa uri tsireledzo ya zwiḽiwa i vhe i si yavhuḓi ngauri arali zwiḽiwa zwe hwaliwa nga maṱiraka, zwi khou tou isiwa mashophoni kana mavhengeleni kana dzi khou tea u isiwa fhethu ho khudaho fhethi hune zwa ḓo vha zwo vhulungea, zwine zwa ḓo ita zwo ri zwi lenge u si na, zwi ḓo sala zwi si tsha itisa zwone ngauri zwi ḓo sala zwi tshi swika hangei u lenga nga murahu ha musi vhuendi ho vha hu khou ongolowa.

Mishumo ya nḓisedzo dzapo kha ḽifhasi kha u langa na khakhathi dza zwiḽiwa dza u tshimbila na ha kilima ndi ha ya uri hu vha hu mbo ḓi sala hu tshi khou vha na u engedzea ha mishumo, vhathu vha ḓo kona u wana mishumo, vha vha vha tshi khou thoma u sedzulusa uri izwi zwimedzwa zwi tshi khou tshila nga heyi nḓila ri nga ita mini uri zwi khwaṱhe, ri nga ita maanḓafhadza uri zwi imedzana na climate yone yo shandukaho kana wonoyo mutsho wo shandukaho.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga zwi sia zwi tshi khou ita uri mitengo ya zwiḽiwa ine ya khou wanala mavhengeleni i vhe i khou ḓura, mitengo i ya gonya ya zwiḽiwa zwine zwa vha zwi khou wanala mavhengeleni nga murahu ha musi zwiḽiwa zwi tshi khou ya u ita mini, zwi tshi khou lenga u phaḓaladziwa.

Mutakalo wa tshitshavha u ya vha u khomboni nga murahu ha musi zwiḽiwa zwi sa khou tsireledziwa, zwi amba zwa uri vhathu vha tshitshavha vha vha ḓo vha vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi si na pfhushi kana vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi songo linganelaho zwine zwa sia zwi tshi khou ita uri mitakalo yavho i vhe i khomboni.

Fhethu ho kwameaho nga tshanduko ya kiḽima zwi sia zwi tshi khou ita zwo ri hu aluwe u sa vha na pfhushi arali hu zwifuwo, zwifuwo zwi ḓo vha zwi si na pfhushi ngauri zwi ḓo vha zwi sa khou wana zwiḽiwa zwa u ḽa ngori hafho fhethu ho kwamiwa nga kiḽima, na vhathu vhane vha ḓo vha vha tshi khou tshila henefho, vha ḓo vha khou ḽa zwiḽiwa zwi si naho pfhushi, zwine zwa ḓo sia zwi khou ita zwa uri u sa wanala ha pfhushi hu phaḓalale, hu aluwe.

Khombo ya malwadze i tshimbilelanaho na zwiḽiwa i ya tou phaḓalala, i ya tou ḓa nga vhunzhi ngauri vhathu kana na zwifuwo, vhathu vha ḓo vha vha tshi khou lwala nga u shaya zwiḽiwa zwa pfhushi kana nga u shaya zwiḽiwa zwo teaho. Vhathu vha mbo ḓiwana malwadze aneyo ane a vha a khou tshimbilelana na zwiḽiwa.

Zwiṱirathedzhi zwine tshitshavha zwa nga zwi shumisa u fhungudza vhuḓifari ha u ṱahela ha zwiḽiwa, ndi uri nga kha muṱa muṅwe na muṅwe kha vha zwi ite mafhungo zwa uri vha vhe vha na tsimu yavho kana kungade kwavho kune vha nga ḓi ṱavhela miroho kana mitshelo, sa dzi khavhishi dzedzi uri vha vhe vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwine zwa pfhushi uri vha sa tou vha khou fa nga nḓala.